Ke nahana batho bana ha ba sa tshaba hlole ba batla ho nwa dipidisi tsena ka tsela e nepahetseng.

Ke tla netefatsa hore batho ba hlokang ba fumane koloi, e tla kgona ho ba thusa hore ba be le bophelo bo botle.

Ke tla netefatsa hore batho ba bangata ba dulang le bona ka tlung ba hohang ka meriana ena.

Ho bohlokwa hore o dule o nwa meriana ena ka nako tsohle, hore o kgone ho phela nako e telele, le hore o be le bophelo bo botle.

Taba e ke kgolwa haholo hobane taba ena ke e nngwe ya dikarolo tsa bophelo.

Ke tla etsa reminder founung e tla dula e mo nhopotsa hore a lo bona ngaka.

Ke tla netefatsa motswadi hore bashemane bana ba tla dula ba bolokehile mane thabeng.

Ke tlo ho batho hore moriana ke ntho e bohlokwa bophelong ba batho hore ba kgone ho ba le bophelo bo botle.

Ke tlo etsa hore nna le basebetsi ba ka hore re kgone ho thusa moo re kgonang ho thusa teng.

Ke tla netefatsa hore batho ba tlohelle ho tshwenyeha ka taba tse ba sa tsebeng ka tsona.

Eya, di teng ditsela tse loketseng batho ba jwalo hobane batho bana le bona ba kgona ho etsa eng kapa eng, jwalo ka mang kapa mang.

Motho ya.

Ke tlo hlalosetsa ngwanyana ona hore bophelo ba hae bo kotsing hobane o sale monyane ha tlameha hore a ba le moo, a batla yone thuso e.

Ke tla ba tsebisa hore ba sebedisitse condom hore ba kgone ho dula ba le mmoho.

Ke tla netefatsa hore nna ha se etse ntho tse mpe hore ke se ka tshwana le ntatemoholo wa ka kapa ntate wa ka.

Bojwala ke ntho e mpe bophelong ba motho hobane bo etsa bokamoso ba motho bo se ka hlola bo le botle.

Di-company di tshwanetse ho sebetsa le dikolo hore ba kgone ho fana ka dijo tse loketseng mane dikolong.

Ke bona e le hore batjha ba bangata ha ba so tsebe ka boitshwaro bo teng bakeng sa hore batswadi ba bona ha ba ba tsebisa kapa ba ba ka taba ena e teng.

Ha ba araba, di ba tsebisa hore ba tle kwano ka potlako hore ho na le ntho e kgolo e etsahalang.

Ke tla tsebisa motswalle ya ka ka hore a nwe meriana e nepahetseng hore a kgone ho phela nako e telele, le hore a be le bophelo bo botle.

Ke ho e mong ba setjhaba hore a etse dipatlisiso tsa nthwena, e leng hore o batla ho tseba ka yona, a lo botsa batho ba tsebang ka yona.

Ke nahana hore ba tshwanetse ho sebedisa internet hore ba kgone ho fihlella di-change tsena wa mang kapa mang.

Ke ka re mehla e fetohile hobane ditekete tsena di se di teba haholo ka taba ena. Ka nako tjena ya hona jwale.

Ke mathela shopong ke tsebise batho batho bohle ka taba ena, le hore ho sireletsa bana ba ntse ba bapala moo, ba ka fumana ho sebediswa. meriana ena.

Mmuso o tshwanetse hore basebetsi bana mesebetsi ya bone, o be bobebe hore batho ba bangata ba kgone ho thusahala.

Batho ba ne ba tshohile haholo ke yo yona Covid nineteen. Ke ka hoo hono tletse hohle, le dipetlele le moo ho fumanehang moriana.

Matshwao a ke ya tsebang ke hlooho e bohloko le ho hema ha bohloko.

Ho bohlokwa hore o dule o nwa moriana ena ka nako tsohle, hore o kgone ho phela nako e telele, le hore o be le bophelo bo botle.

Ke bona borakgwebo ba rekisang meriana e batho, ba bangata ba sa kgoneng ho e fihlella.

Mosebetsi wa bona o tlo ba patala haholo ha ba etsa mosebetsi wa bona ka potlako, jwalo ka batho ba bangata ba le ba le tsietsing ya bona.

Ke nahana ke hobane ha ba ya dikolong ba lo ithuta ka tsona ntho tsena jwale ka mang kapa mang.

Tsetsa haha sepetlele sena hore batho bohle le bao ba sa kgoneng ba kgone ho tla sepetlele sena ka nako tse hlokahalang haholo.

Ho bohlokwa hore motho a ye a lo hlahloba e sale ka nako hore a tlo tsebe ho fumana treatment.

Banna ba bangata ba hloka ho ya tlwlininking ba fumane counselling ho tswa ho di-social worker hore ba kgone ho fumana thuso.

Social media e ka thusa haholo ka di-platform tse fapaneng ho thusa banna ho bua le bona, le ho qala mekgatlo moo ba ka kopanang.

Batjha bana ba tshwanetse ho ya tleliniking ba rutwe ka dithibela pelehi, le hore ba kgone ho thusa ba bang.

Mmuso o tshwanetse ho hira batho ba di poraefete haufi le metsi e dulang hona le motho ya nang le diambulance tsa poraefete and o sebetsa hantle haholo.

Re nke re emetse titjhere ya tla ruta ka tsa bophelo hobane ke buile le lefapha ka yona taba ena, re tla leka ka matla hore re mo fumane.

Ne ke lo batla dipidisi tsa hlooho shopong haufinyana le motse e dulang. Yaba motho ona o re ke reke moriana a iketsetsang ona.

Ke ntho e ntle haholo hobane maqheku ana a tla hlokomelwa hantle haholo ke batho ba sebetsang moo ho feta hae.

Ee, ke nnete hobane dijo tsena di thusa ngwana hore boko ba hae bo sebetse hantle hape o dula a sa kule.